OTP ke nomoro ya lekunutu e sebetsang ha nngwe eo o e romelletsweng nakong ena e ko romellang tjhelete mme ka ntle ho yona nomoro eo o keke wa kgona ho fumana tjhelete ena hohang. Bohlokwanyana ba yona ke hore ka ntle ho wena ha hona motho a ka fumanang tjhelete eo. Hona ho sebetsa e le tshirelletso ya tjhelete ya hao eo o e romelletsweng.

Melemo e teng ya taba ena ke hore ho ka ba bonolo ho fumana student loan ka ha ka nako e nngwe motho a se na batswadi kapa a se na lelapa le haufinyane le yena pela hae hore a ka letsa surety. Bokotsi bo teng ke hore o ka etsa motho surety yaba le a qabana mme yaba molato oo, o sallana le yena ha o so sa patale a se teng bophelong ba hao kapa a ntse a le teng empa a se a sa batle ho patala. Yaba wena motho ya entsweng surety o sallane le mokitlane o moholo oo o tlametse hore o patale kapa seriti sa hao sa dikoloto se a senyeha.

Moreki ya kgabane, ke dumela hore o sontso o Download-ile app ya hao ya banka. Tswellapele ho bula app ya hao ya banka, o kenya mabitso a hao, ID number ya hao, address ya moo o dulang teng mme o kgethe nomoro ya hao ya lekunutu kapa password o ntano di boloka. Ha o so o entse tjena, kwala app ya hao o e bule hape e tla o batla hore o kenya lebitso la hao mme o kenye le nomoro yane ya hao ya lekunutu. Hang hoba o etse tjena, app ya hao e tla buleha.

Jwalo ka moreki wa pele wa ntlo, o hloka hore mokitlane wa hao o bo so ile wa dumellwa bankeng mme hona le ditjeho tse ding tse tla hlokahala jwale ka ditjeho tsa ho tjhentjha mabitso a monga ntlo, ho patala diakgente le ho qalella ho patala di-levy tsa moo ilo dula teng. O hloka hore serithi sa hao sa sekoloto se be se le setle, mme o na le lengolo la lenyalo le molekane wa hao.

Ho bohloko haholo ha motho wa hlokahala a sena insurance. Koduwa ena e kile ya nhlahela dilemong tse fitileng moo teng jwale batho ba ile ba tlameha ho kopanya matsoho hore ho bonahale hore na o patwa jwang jwalo ka motho a na phetse bophelo bo nang le serithi, re ne re lebelletse hore lepato la hae e tlaba le nang le serithi. Ho bile jwalo, empa ka thata ho a jewa ka sono, dintho tsa etsahala ka sono empa qetelllong o ile a patwa le hoja batho ba bang ba qetelletse ba tswile mererong ya bona ya ditjhelete fatshe ka ha ba ne ba sa rera ho ka sebedisa tjhelete tseo tsa bona lepatong la hae.

Banka ya ka ha re e bapisa le tse ding ka ditjehelo tsa monyetla wa ho feta tekano, e batla e le turu haholo le hoja re sa tsebe lebaka la sena. Ke le motho nka inahanela feela hore ka ha ke banka e sale nyane e sa tswa thehwa, ha ba so ebe le di-customer-a tse ngata, ke hona ba santsane ba leka ho aha sesiu sa bona mme ba sebedisa ditjeho tsena tse hodimo.

Insurance ya koloi e molemo haholo, nka e nka nna. Molemo wa insurance ya koloi ke hore ha o ka wa thula motho kapa wa thula koloi e nngwe eo ditjeho tsa yona di leng turu haholo ho ka e lokisa, o ka iphumana o kene dikolotong tse boima haholo ka nako e kgutshwane ebile o sa di rera, mme sena se ka lobokanya bo bophelo ba hao nako e telele ho feta ha o no o kene insurance ebe insurance e tla o thusa maemong ao.

Ho ya ntshwara hantle haholo taba eo. Re le banna re lokela re tlohelle bomme le melemonyana e fokolang e ba nang le yona, mme re se ipapise le bona. Lefatshe le sentse le le kgahlanong le bomme kapa le le boimanyana for batho ba basadi ho feta ho rona batho ba bontate mme melemonyana eo batho ba bomme ba ka bang le yona re lokela re ke re e hlomphe, re ba tlohellele yona mme e ba tswele molemo.